Nka reka tekesi, hobane taxi e kgona ho laesha baeti ba bangata haholo, e kgona ho laesha baeti ba yang hole le batlang haufinyana. Taxi e kgolo ebile e kgona ho etsa tjhelete e ngata ka nako e kgutshwanyane. Ke kgetha ho reka tekesi hobaneneng ka tekesi, nka ba le di-client kapi bona batho ba bangata ba ka e hirang hore ba tsebe ho e sebedisa, ebe ke kenya tjhelete ka yona tsela yona enono.

Motswalle wa ka, taxi eo ke neng ke e palame ke sekorokoro sena se tshosang, ha e na dashboard, menyako ya teng e tsamaya e buleha e sa kwalehe hantle, ka hare ka mona ha o palame o sheba fatshe o kgona ho bona skontiri le moo taxi e fetileng teng. Ke sekorokoro se tshosang se se nang le difestere ha moya o fihla o fihla ka sekgahla, o ka nna wa e fefola ya wela hole hole kwana.

Bophelo ba ka bo ile ba ba bonolo haholo ha ke qala ho sebedisa dikoloi tsena. Koloi tsena di thusa ho o lata pela gate ya jarete ya hao, le ho theola pela heke ya jarete ya hao. Koloi tsenana di na le ntho e bitswang mona, e thweng ke safety, di beya bophelo ba hao pele ho batho bohle. Ka hara dikoloi tsenana ke dula ke fumana mofuthu wa batho bao ba di kgannang ebile ke fumana le hore ke tshireletsehile hantle haholo.

Ha ke le ka hare ho tshubuhlellano ya sephethephethe, ke ya bala, ho fihlella ho mashome a mabedi. Ha ntse ke tsamaya ke tsamaya ke sheba ka mahlakoreng haholo le ka morao. Ke tsamaya moo mo ke tsebang hore batho ba bangata ha ba tsamayele ka teng sephethephethe se ya nhlola, empa hangata ke ya leka hore ke se qobe ho etsaetsa hore ke kgutlise methapo ya ka.

Kannete ke utlwa pelo ya ka e le bohloko haholo, hobaneneng mona mo ke yang teng ke mohlankano o bohlokwa haholo, ke kopano e ngwe e ke tshwanetseng hore ke dule ke le teng ho yona ebile ke kgone ho tsepamisa maikutlo a ka. Ka nnete sena se etsahalang ha ke se rate hobane nkeke be ka finyella ho etsa seo se ke tla tshwanetseng ho se etsa, nthwe ke tlo qetelletse ke entse ke hore ke foune ke ba jwetse hore nka se sa hlotse ke phomella, mpa kopano ena re ka e tshwara ka meeting o bitswang video call.

Balaola sephethephethe ha ba etse ho lekaneng hore ba laole dikoloi tse nonong hore di ske tsa kena mmileng. Ke hobane ba fuwa tjhelete e nyenyane empa ba amohela hore dikoloi tse seng molaong di kene kae tseleng, ha ba etse hantle ka lebaka la hore dikoloi tseo ke tsona hape tse etsang dikotsi. Ha se ntho e ntle, eo e ba e etsang balaola sephethephethe.

Atjhe motswalle wa ka ke bona o itshenyetsa nako ka hore o kope motho enwa a o lokisetse koloi ena, a sa tsebe leletho ka ho lokisa dikoloi. Ke kopa o nto nke koloi ya hao, o ise garage-ng kapa o batle motho eo o tla mo tshepa ya tsebang ka bokgoni ba ho lokisa dikoloi.

Ntho ke e boneng ka hara sefofane sena se babatswang ke setjhaba, ke bone ntho e tshosang haholo, ke bone hore ha ba tshware batho hantle, ba bapala ka batho ebile ba dula ba na le kgalefo bathong. Ha o kopa se itseng ba o halefela, ha o batla se itseng ba o halefela basebetsi ba re tsamayang le bona ba sefofane seo, ha ba tsebe ho sebetsa batho hantle, ha ba tsebe le ho sebetsa le batho hantle kapa tsona di passenger-a.

Terene ke kile ka e palama botjheng ba ka. Terene e tsamaisa batho ka nako, ha mmoho le . Terene moo e tsamayang teng, e tsamaya ka diteishene ka diteishene ebile ha e ema seteisheneng, e ema nako e ka etsang metsotso e mehlano ho isa ho ye leshome. Terene e na le di-robot tsa yona moo e kwallwang hore e ske ya fetela pele. Terene e sebetsa hantle, ebile e tsamaya hantle ka nako tsohle.

Nna ha line e tjhesa ke ye ke bone ka batho ba bangata le ho fokola ha ditekesi renkeng. E atisa ho tjhesa haholo ka matsatsi a mafelo a kgwedi, matsatsi a mekgolo ya bana, matsatsi a mekgolo ya bonkgono le bontatemoholo, ke ona matsatsi ao di-line di dulang di tjhesa. Ka dinako, dinakong tsa letsatsi hara nako fela e be e tjhesa hoseng le mantsiboya, hoseng ha batho ba ya mosebetsing le mantsibuya ha batho ba tjhaisa. Sephetephete mmileng monana e ba sa e tshosang, haholoholo hoseng le mantsiboya hobane batho ba tlabe ba se ba tswa mesebetsing kapa ba ya mesebetsing ka bongata.